Yebo, ngake ngaphelelwa idatha ngangisebenzisa i-GPS ngiya endaweni engasemakhaya, ngangizitshela ukuthi inethiwekhi exakayo kodwa-ke yaphela idatha, kwasekuphele idatha. Ngangihamba ngedwa, ngacela-ke ngayiboleka futhi imali i-airtime, ngakweletisa i-airtime kubo bona laba benethiwekhi.

Banabameli babo ababhekana nemithetho yamazwe amanye amazwe awazwani nokukhululekwa kwenkulumo yabantu, phecelezi i-free speech, ingakho uzothola ukuthi kwamanye amazwe lezi zinkundla ziyavalwa noma kuboshwe abantu abathile. So, abameli babo yibo abasebenza ngemithetho yalezi zinkampani ngamazwe ezibhekene nokuxhumana.

Ewu kungangiphatha kakhulu kabi kakhulu, kakhulu, kakhulu kabi ene nguwumuntu olithandayo ibhola eyi ngingaya-ke ezinkundleni zokuxhumana, ngiyacabanga-ke ukuthi yiyo indlela esiluthola ngayo izindaba ngokushesha leyo. Ngingaya ezinkundleni zokuxhumana fike ngibuze ukuthi bakhona yini abalibukele ibhola, basenzele u-live sibuke nathi nabo.

Ukhethe ukushayela ngomakhalekhukhwini ngoba ebona ukuthi uzoba yindlela esheshayo yokuthi umyalezo ufike, ufike wamukelwe ngendlela eyiyona futhi uzwe ilo muntu ekumele uye kuyena. Isimo sasishubile, simanzonzo, sisibi ngoba bekuwumyalezo ophuthumayo ebekumele awudlulise wabona ukuthi kuncono ashaye lona ucingo ngaye umakhalekhukhwini wakhe. Lokhu okunye-ke bekuzomthatha isikhathi ngoba ubengeke abenaso isiqiniseko sokuthi umyalezo ufike ufike ngesikhathi futhi ufike emuntwini ekuwuyena ekumele ufikelele kuyena, nanoma-ke indleko ye-airtime ibincane ngoba uthengele emashumi amahlanu wasebenzisa yona.

Kubalulekile-ke ukuthi kwenziwe amafilimu kudlalwe futhi izinhlelo ezenzelwe thina, ezenzwe yithi bantu bakuleli abomdabu, kubalulekile-ke ukuthi kugcine amasiko futhi kufundise ngawo amasiko, imiyalo, ikakhulukazi ngamalwimi ethu ala eNingizimu Afrika ngoba sekugcwele ulwimi lukaJoji.

Cha, ibuyingxoxo ebekukhulunywa ngayo ephalamenti kubuzwa ukuthi kungani idatha lethu line-expiry date ilanga lokumosheka, cha wonke amanethiwekhi awasebenzi kanjalo. Kuyafana nayo i-Wi-Fi yethu esiyisebenzisayo ngoba ibhadala inyanga nje.

Ngingenza i-ephu ngoba wonke umuntu usenefoni kulamalanga engabizi okhona ukuyithola mahhala, ngiyibeke futhi nasezindaweni ezihlinzeka ngosizo emphakathini ezifana nama-library, i-Home Affairs, ne-ofisi lika-SASSA, nafuthi ezikoleni.

Uma ngabe into isebenza ngolwimi lwethu esilujwayele kusho ukuthi kulula ukuyisebenzisa, kusho ukuthi izinkinga esinazo ziyakhona ukuxazululeka futhi angeke lusebenzise ulwimi labokufika olungeziwa endaweni so, kusho ukuthi kuzoshesha ukuthola imiphumela.